Se kgone ho kadimana ka karete ena ya ka hobane, nna karete ena ya ka karete ha e kadingwanwe, ebile karete tje ka le hore wena ebile o batla ho reka ka sekoloto nka se kgone hobane jwale nna ke nna jwale lebitso la ka le tlo kenang ka hara sekoloto. Lebitso la ka le be lebe hore ka hara dikgwebo tsenanana, ke ske ka kgona hore jwale ke thusuwe hobane jwale, wa utlwa le wena lebitso la hao se le le lebe haholo ka hara di-company tsenana kapa tsona dikgwebo tsenanana. So nka se kgone hore ke kene ka hara dikoloto ene then motho ha le ka hara dikoloto lebitso la hae e se le le lebe jwalo, ha ona moo e lo reng o tla sebetsa teng hobane lebitso la hae le dula ntse le hlaya hampe hore motho ona ha tlwaela ho sebetsa le batho hantle, ebile ha a patale batho ebile o rata le dikoloto.

Ke hore nna molekane wa ka ke hore jwale, re tlo tlameha hore re boloke tjhelete, re tlohele ho reka ka sekoloto hobane jwale taba ena ya sekoloto ha re no tswa ka hara sekoloto, retlo dula re ka hara dikoloto re sa kgone hore re fihlelle dintho tse re di batlang hobane tla be re ntse re dula re patala le sekoloto. So ne re ka kgona hore rona re tle ka leano la hore re boloke tjhelete empa, re tswe ka hara dikoloto, empa re reke dintho ka nako, e seng re di batle ho di reka kaofela re fumane re se re le ka hara dikoloto. So, ne ke batla re boloke tjhelete, ho ka ba bohlokwa ha re ka boloka tjhelete.

Le sekoloto mo le ke nkile diaparo ka skoloto, so ne ke kopa thuso ho lona ba banka ya ka, hore nka etsa jwang hore le nthuse ke kgone ho qeta sekoloto senanana, nka etsa eng kopa le nthuseng moo hore ke tsebe nka etsa eng hore ke etse jwang hore ke tswe ka hara sekoloto senana, ho ba jwale ha ke sa kgona ke tlamehile jwale ke patale sekoloto sena ke qete. So ne ke kopa lona tje ka lona, e lona le bonang hore ho etsahalang ka hara banka ya ka, ka hara karete ya ka, ne nka kgona hore lona le nke mehato moo le sebedisane mmoho le batho ba le be ke ba kolotang, hore na le nthusa jwang ke kgone ho ba patala hobane jwale, ha ke sa kgona ho ba patala le ka etsa eng moo hore le thusetse, ne ke kopa thuso moo.

Ke hore ke batla tekano enana ya ka ya hore karete ya ka e kgone ho reka diaparo, e kgone hore e phahamisetsa hodimo ke kgone ho reka, ke hore e tla re thusa le rona ka tlung ka monanana e tla kgona ho re thusa hore re kgone ho fitlhella nthonyana tse ngatanyana, empa re sa fumane ntho tse nyenyana hobane tla be re phahamise sekoloto sa rona hore re kgone ho nka dinthonyana tse ngatanyana ho feta pele, ka ha ntse re nka ntho tse bikinyana hobane sekoloto sa rona ne re se isitse fatshe. So ne nka batla hore se ye hodimo re kgone ho reka dintho tse re di hlokang ebile tse ngata.

Motswalle wa ka ho bohlokwa hore o batla ho bula karete ena na ya sekoloto, empa o tlamehile o tsebe hore o behe nako limit ya hore o tlamehile o tsebe hore na o tlo nka ntho tse kae, empa ha o tlo nka ntho tse ngata o bo hloleha hore o di nke ene monate wa tsona ke hore, o patala hanyane hanyane hanyane hanyane until o bo qeta, ho fitlhela o bo qeta. E monate ebile o kgona hore le hore o sebetse le bona hantle, empa ha o sa tlo ba le bothata ba hore o patale.

Nka dumedisa ba bankeng, dumela mme ntate. Ne ke kopa thuso ka hobane ne ke batla ho ngodisa account-o ka sekoloto empa ha ke tsebe na ke qale kae, ke etse jwang ne ke kopa thuso hobane jwale kea e hloka ho tseba hore ke etse jwang, tje ka ha ke batla ho bula account ya sekoloto ne ke kopa thuso ho lona, lona ba bankeng hore na ke qale kae, ke etse jwang.

Ke hore ho qala hore a kgone ho thusuwa ka hore ba mo hanetsa hore a bule account ya sekoloto hore a be le karete ya sekoloto. Ke hore a ye bankeng mane a batlele ka bopaki ba banka bo felletseng hore na o na le letseno na hore a ka kgona hore a bule karete ya sekoloto. Akere batho bana ba sekoloto ba sheba pele hore na o na le bokgoni bo bokae ba o tla kgona ho patala sekoloto, ha ba ofe karete ya sekoloto fela, tlamehile ba tsebe hore na ha ba o ngodisa mo le sekoloto hore na wa sebetsa, kapa o ngwana sekolo, kapa ho etsahala eng, ke hona ba ka kgonang hore ba o thuse se hore o fumane sekoloto. So tlamehile pele ba tsebe na o na le letseno na, wa sebetsa kapa ha o sebetse na ke hona ba ka kgonang ho o thusa.

Ke hobane tjhelete eo e nyenyana haholo hore e ka kgona hore e patale sekoloto le ditlhoko tsa motho oo a tlabeng a batla hore a kene ka hara sekoloto ka tjhelete e nyenyan. Ene hape le sona sekoloto se na le dipehelo tsa hore ka moo o tlamehileng ho patalwe ka teng, so ha tjhelete e le nyenyana ha o no kgona hore o ka kgona hore o patale sekoloto seo hobane tjhelete ya hao e nyenyana, ebile ha e no kgona hore e anele hore o qete ho patala sekoloto seo ka nako, hobane sekoloto le sona se fana ka nako hore tlamehile e be se qetile ho patalwa ho fitlhella neneng. Ke ka hoo batho ba fumanang tjhelete e nyane ba sa kgoneng hore banka e ba dumelle hore ba fumane dikarete tsa sekoloto.